Zinintsi iindlela. Uyakwazi uboleka imali engangemali le yendlu, umane uyibhatala nganyanga nganyanga for oonyaka abathile. Ezinye ke ziqala koo-three, iinyanga ezintathu, oonyaka abathathu . And then ke ngoku into esiyenzayo ikhona ke nalena ke, uyabhatala. Ubhatala njengerenti yenyanga, kanti ubhatalela uphinda uyithenga ibe ngeyakho indlu. Zinjalo ke njalo njalo.

Akufikeleli kumntu wonke ngoba siphila ubomi obungafaniyo. Asiphangeli singabanye, abanye bayaphangela kodwa ke nezo mali zinciphekile kuba bafumane ezi zinto bazifunayo, bathenge amakhaya. Ngoko ke abantu bahambe bayorenta, bangakwazi uthenga amakhaya ngoba kaloku ukuthenga ikhaya sesinye isigqibo esifuna imali enintsi.

Into ethi qatha engqondweni kuba iyanceda kakhulu ngeemini xa ungenamali, usapho lwakho or nguwe lo ugulayo usuke uhambe uye kagqirha. Kodwa ke funeka uyazi uba uyayibhatala nyanga nanyanga.

Yingozi koba koko sabaliselwa saxelelwa , ezi zinto zibizwa ngee-pyramid scheme apho umntu lo uphezulu uvule laa nto utya imali ngabantu. Yena uzofaka abantu, abantu bakhuphe iimali bathembise abanye abantu, kodwa umntu wokuqala nguye lo abantu abazofuna iimali zabo kuye, ibe laa ndawo yindawo engakho semthethweni ingabaleka nanini ingabonakali neemali zabo.

Ndingamhlalisa phantsi ndimcacisele ukuba akukubiza kufa kodwa yinto enyanzelekileyo sithethe ngayo ngoba iyayenzeka, ukufa yinto eyenzeka nanini na, nakuthi yinto esenza noba kwenzeke into singasongi izandla siyifemeli singakwazi ungcwaba. Ndimhlalise ndimcacisele ngezinto esinozifumana siyifemeli xa sixakene nonoxaka.

Ndingabuza, yintoni eniyikhuphayo kuqala kule mali le funeke ndiyikhuphe ngenyanga? Izaba yimalini iyonke? Yintoni nina as abangcwabi eniyikhuphayo kule inshorensi? Ii-box, izinto ezinjalo, kuze ndiyazi.

Ndingakhangela kuqala, ndihambe ndikhangela, ndizijonge zonke uba zithini, ngoba ungajonga kwindawo enye kanti zikhona ezibhetere.

Yakhe yayenzeka kodwa ke ndiyayazi uba uziva kabuhlungu kakhulu. Ufune, ufune uxhumelana nabo ubafowunele, or ubhale kule akhawunti yakho ubaimeyilele ubaxelele yintoni eyenzekileyo kuze uzofuna iingcebiso.

Into endinoyenza, xa ndingakho kule meko andinoyithatha ngoba ityala lizohlala lilelam, ibe bona kumnandi xana befuna ukunika yona. Inzala nezinto efuneke ndizibhatele izaba kum.

Ufane uyifumane ke yona xana ugqxothiwe emsebenzini. Yimali lena itsalwayo kumrholo wakho wasemsebenzini mihla le uxana ufumana imali yakho.

Ukuba uyayazi into oyenzayo akho kukungozi. Yile nto ke funeke umntu omdala umncedise ukuba akakwazi kodwa xa uyazi into oyenzayo akukho ubungozi.

Ndingamcacisela bana kufuneke abhatale njani and kuqala kufuneka ube nemali kuze uyifumane, njalo njalo. Izamnceda kwizinto kwisehlo soba imoto ifumane ingozi nezinye ke izinto eziphumayo kule nto.

Kuthanda izinto okokuqala, nento yobana uyayifuna le moto, so umntu athathe ke iilowuni ezinjalo ke ukwenza njalo.

Ndingasoloko iakhawunti esecaleni endigcinela imali xa ndimane ndifumana iimali zam, ezomane indinyusela nemali inyuke nge-interest, ndenze ke neshishini apho ndomane ke ndifumana imalana.

Into endinombuza yona, wena uzayithatha phi uxhomekeke ebazalini nje?

Ndingaya ngqo pha eziofisini ndiyobuza kwenzeka ntoni ngoba kaloku ayiyo le mali le bendithembiswe uyifumana ngakhona.

Xa kuthethwa ngemali encinci kulapho uqala ufumana imali encinci ephelela koo-two thousand or koo-three thousand. Awukwazi uboleka imali engapha phezulu kunazo.